Ni vona swi fanerile leswaku bazi ri va na munhu loyi a loyi ri fambaka na yena, a karhi a cheka rihanyo ra rona. Hikuva mabazi, hi xitalo etindleleni hi wona lawa ya vangaka tinghozi naswona ya onhaka hi minkarhi yo tala. Ya fikisa vanhu emintirhweni hi minkarhi leyi va nga ngheneki hi yona.

I ku endla switulu swa vona leswaku, swi pfumelela vanhu ku tlela na ku endla vutiolori ehenhla ka swona. Na ku endla ndhawu leyi nga ta va na vutiolori.

Mfumo wu fanele ku endla swikolo leswi nga ta pfuna vana lava nga pasa kahle, naswona va lava ku chayela swihahampfhuka. Mfumo wu fanele wu endla swikolo na ku endzela swikolo ku ya lavisisa vana lava va nga tiyimisela ka ku chayela swihahampfhuka, wu va pfuna hi ku va yisa milorho ya vona emahlweni. Naswona va va pfuna leswaku va kuma swikolo leswi na ku va hakelela.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va onha swinene etikweni ra hina, naswona hi va languta tanihi swigevenga hikuva va onhela vana van'wanyana. Swikanyakanya i swilo leswi fikisa mhaka vanhu etindhawini hi nkarhi lowu nga heriki mbilu, naswona vachayeri va swona va va va va langutele swinene na ku humelerisa milorho ya vona hi swikanyakanya leswi. Ndzi vona ku ri moya lowo biha hikuva ndhavuko wa hina a wu pfumeli leswaku munhu a teka xilo lexi nga ri ki xa hina.

Ku rhwala nhundzu hi xihahampfhuka swa olova swinene naswona a swi teka masiku. Na ku rhwala nhundzu hi movha swa pfuna kambe u fanele u languta leswaku nhundzu ya wena, a yi ku pfaleli ndlela naswona a yi nge wi loko u karhi i famba. Yi kavanyeta van'wana na vachayeri ku hetelela ku chayisane timovha na? Swihahampfhuka swa pfuna hikuva a ku na ku nhundzu ya wena loko yi rhumeriwa hi xihahampfhuka u nga ka u nga yi kumi.

vachayeri va mathekisi va ehleketa leswaku vanhu va Uber va va tekela vanhu va vona naswona va wisa bindzu ra vona. Hikuva vanhu vo tala masiku lama va tirhisa Uber ku tlula mathekisi.

Mihundzu leyi taka hi xihahampfhuka ni vona yi fika yi hlayisekile naswona a yi teki nkarhi. Minhundzu leyi yi ta ka hi xiporo ni vona yi teka nkarhi naswona yi na nghozi swinene hikuva va masiku lama swigevenga, swa yi pfala swi kota ku teka minhundzu leyi nga le ndzeni eka swiporo.

Ku hayara movha swa pfuna swinene naswona swi pfuna wena hikuva, u va u nga hakelanga mali ya ku tala naswona u famba tindhawu to tala na ku vona ndhawu hi nkarhi lowu wena u wu lavaka u nga pimeriwangiki.

Swi nga wisa bindzu ra van'wamathekisi hikuva van'wamathekisi, a va khomi kahle vakhandziyi va vona naswona mathekisi ya durha. Van'wamathekisi bindzu ra vona ri nga wa hikuva, va hakerisa mali ya ku tala ku tlula exitimeleni. Xitimela xa hakerisa mali ya yintsongo naswona xa hatlisa.

I vutleketli bya mathekisi na vutleketli bya mabazi. Vutleketli lebyi vanhu va byi tsakelaka ngopfu, i vutleketli bya mabazi. Naswona va byi tsakela hikuva vutleketli bya mabazi byi hakerisa ntsengo lowu nga le hansi.

Ya pfuna hi tlhelo ra swa timali naswona ra pfuna hi tlhelo ra ku ri pfuna vanhu leswaku va kota ku fikela tindhawu leti va ti lavaka, hi nkarhi wa vona naswona hi nkarhi lowu va nga twanana wona na van'wamabindzu lava va nga lomba eka vona timovha.

Maxelo yo biha ya onha eka vutleketli bya le lwandle hikuva swikepe swi fanelanga swi famba loko lwandle ri kwatile naswona vutleketli lebyi byi ya ehansi hikuva a va koti ku fambisa naswona a va koti ku ku ku fikisela vanhu swilo swa vona hi nkarhi.

Hikwalaho ka ku van'wamathekisi va langutele ku dya va ri voxe naswona, a va pfumeleli leswaku vanhu van'wanyana va nghena emathekisini ya vona ku tisa mathekisi lamantshwa. Van'wamathekisi va lava leswaku va endla mali va ri voxe hikuva va tirhisa mathekisi ya khale, naswona mathekisi lama nga ri ki enawini ku famba epatwini.

Ndzi nga vutisa leswaku munhu u fanele a dyondzela yini ku ti kuma a ri muchayeri wa xihahampfhuka? Ndzi nga tlhela ndzi vutisa leswaku loko maxelo ya bihile, va swi kotisa ku yini ku vona ndlela? Xa vunharhu ndzi nga vutisa leswaku ri va ti siverisa ku yini tinghozi ta swihahampfhuka leswaku ti endleka na ku ponisa vutomi bya vanhu?

Ndzi nga titwa norho wa mina lowu a ndzi ri na wona loko na ha kula wu humelerile. Naswona ndzi nga tsaka swinene hikuva i bazi leri a ndzi tsakela ku ti kuma ndzi khandziyile. Ndzi nga languta na madirayivhelo na mafambelo ya rona laha ndleleni, leswaku ndzi ta kota ku tlhela na mina ndzi ti xavela ndzi khandziya.

Ndza mi xeweta vatirhikulobye. Ndzi hlangane na xiphiqo ndzi nge koti ku fika hi nkarhi ndzi le ka ntlimbanyetano wa timovha egondzweni ra N one, naswona ndzi ta fika hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. Ndzi kombela leswaku mi ni khomela, inkomu.

Ku fanele ku lunghisiwa patu leri bazi ri fanele ku ri famba eka rona, na ku endla switichi leswi nga ta khandziyela eka swona, na ku endla, na ku xava mathikithi ya ku khandziya hi wona, na ku tiva lomu hi nga ta ya u ya xava kona mathikithi ya ku khandziya hi wona.

Ndzi tshame ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo laha ndzi nga vona migingiriko ya ku tala. Migingiriko ya ku ehlisiwa ka tibege, na migingiriko ya ku layichiwa ka tibege, na migingiriko leyi vanhu va rhwariwaka hi yona kusuka va ya khandziya swihahampfhuka swa vona. Ndzi vonile ku ri ntsako wun'wani wu kulu embilwini ya mina naswona na swi rhandza ku ti kuma ndzi karhi ndzi khandziya xihahampfhuka. Ndzi nga swi endla siku na siku loko no va na ntokoto wa swona.

Swa vuyerisa eka n'winyi wa ndhawu hikuva bindzu leri ri endla mali siku na siku naswona vanhu vo tala va le ku fambeni siku na siku. Swi vuyerisa swinene eka eka n'wamabindzu. Eka n'winyi wa rivala swa vuyerisa hikuva vanhu lavayana ku na ntsengo wo karhi lowu va humesaka ku va va karhi va ti kuma va xavisa eka ndhawu liyani.

Tilori ti fanele ku chekiwa ti khilomitara leti fambaka hi tona emagondzweni naswona ti fanele ti pimeriwa leswaku ti famba ti khilomitara ta le hansi hi xipidi xa le hansi naswona ti fanele ti nga ha fambi, tindlela leto leha swinene.

Hikwalaho ka ku onhiwa ka swiporo, na ku tsemiwa ka tintambu ta magezi, na ku va switimela swi karhi swi famba switichi swo tala.

Ndzi nga hlawula bazi ra xiyimo xe le henhla hikuva ndzi ta hakela ntsengo lowu nga ta endla leswaku ndzi khomiwa kahle naswona ndzi ta va ndzi ri na vuhlayiseki lebyinene hikuva swilo leswi nga na xiyimo xa le henhla hi xitalo vatirhi va rona va ti nyiketela naswona va na.

A swi ta ndzi endla ndzi nga titwi kahle hikuva loko ndzi pfuka nampundzu a ndzi langutele leswaku ndzi ta fika entirhweni wa mina hi nkarhi, naswona switereke swa mabazi swa onha swinene hikuva rihanyo ra hina ri vekiwa entshikelelweni, naswona hi va hi nga vekangi na mali ya leswaku hi ta khandziya yini loko bazi ri nga fiki. Switireke swa mabazi a swi kahle naswona swa onhela hikuva swi endla leswaku hi languteka hi ri vatirhi vo biha emintirhweni hikuva loko hi nga fiki hi nkarhi vatirhi va hina va hi languta hi ndlela leswaku a hi tiyimiselangi eka ntirho lo ri endlaka, naswona switereke swa mabazi swi endla leswaku hi kayivela eka timali ta hina hikuva hina hi xava mabazi hi xava leswi hi khandziyaku hi swona mabazi karhi hi tiva leswaku hi ta kuma bazi siku na siku kambe bazi ri nga fiki.

Ndzi vona swi ri na nkoka hikuva vadyuhari vo tala va tsandzeka ku fika etikerekeni hikwalaho ka ku va va karhi va twa milenge, nkama wun'wanyani swiyimo swa vona a swi va pfumeleli ku famba mpfhuka wo leha na vatsoniwa vo tala va tsandzeka ku fika etikerekeni hikwalaho ka ku pfumala swo famba kumbe ku pfumala vanhu lava nga ta va fambisa va ya fika etindhawini ta le tikerekeni. Loko kereke yo va na movha ni vona ku nga va ku ri ndlela ya kahle ka leswaku vanhu va ta kuma vukhongeri hikwalaho ka ku va va nga tsandzeki ku fikelela ekerekeni, movha wu kahle ekerekeni wu ta kota ku fikisa vanhu lava nga na swiyimo na swiphiqo swa vutomi.

Hikwalaho ka ku vakhandziyi va famba nkarhi wo leha, naswona ve nge koti ku tshama na minhandzu ya vona laha va nga tshama kona. Ni vona swi fanerile naswona ni vona swi ri swa kahle leswaku mabazi lama ma va na ndhawu yo veka nhundzu hikuva vanhu va ku tala loko va suka endhawini leti va tshamaka eka tona va ya emakaya ya vona lama nga le kule, va suka va xave swilo swa ku tala leswi nga ta va pfuna naswona leswi nga kumekeki etindhawini leti va tshamaka ka tona. Ni vona swi ri kahle leswaku va ta kota ku chela minhundzu ya vona ya ku fana na loko va xave migayo swisibi swa ku tala va endlela leswaku va nga.

Ni vona swi fanerile leswaku vanhu va tirha eka switichi swa tipetiroli, hikuva vanhu eka tindhawu to fana na ti-free way va heleliwa naswona loko va karhi va nga kumi petiroli hi xihatla va nga gevengiwa exikarhi ka ndlela. Ni vona na leswaku switichi swa petirolo swi fane swi fakiwa eka tindhawu to tala naswona swi fane swi thola vatirhi lava tiyisiseke leswaku va ta tirha hi ku tshembeka naswona va ta endlela leswaku vuhlayiseki bya vanhu emagondzweni byi byi kona.

Ndzi nga swi tsakela hikuva hina vantshwa vo tala laha Afrika-Dzonga a hi le ku tirheni naswona switichi swa tipetirolo i switichi swin'wanyana swi nga le ku tholeni ka vanhu va ku tala, naswona swi le ku tiseni ka ku cinca eka ku pfumaleka ka mintirho, va thola vanhu vo tala leswaku va tirha eka switichi leswi. Ndzi nga tirha eka xitichi lexi naswona ndzi nga endla leswaku vuhlayiseki bya vakhandziyi va timovha byi kona siku na siku naswona vanhu va pfuneka hi xihatla eka xitichi lexi ni nga ta va ni karhi ni tirha eka xona.

Ya va khumba vanhu hikuva loko u fane u hleketa ku endza rendzo u fane u karhi u languta leswaku u na yona mali ya ku hakela na eka ti-free way leti i fambaka eka tona, naswona mhaka leyiwani mintsengo leyi hakeriwaka eka ti-free way yi le henhla yi endla leswaku vanhu lava khandziyaka movha va nga titwi va ri kahle loko va karhi va khandziya hikuva mintsengo leyi yi le henhla naswona i fane i veka mali ya ku tala ehenhla ka loko u hakele petirolo u fane i tlhela i hakela na movha wa wena ku va wu karhi wu hindza eka ndlela yo karhi.

Manana ndzi mi sendele vuxokoxoko bya dirayiva wa movha lowu ndzi nga khandziya wona. Movha lowu ndzi nga khandziya wona i Toyota yo basa leyi nga tsariwa GDX fifty three GP naswona driver wa yona i James. Ndzi kombela leswaku mi tshama mi karhi mi languta eka linki leyi ndzi nga mi sendela ku vona leswaku ndzi fika kwini na ku vona ntila lowu hi fambaku hi wona, ndzi kombela leswaku mi tshama mi karhi mi languta vuhlayiseki bya mina na lomu hi fikaku kona, naswona ndzi ta fika ekaya hi nkarhi lowu nga heteki mbilu hikuva yi ndzi komba leswaku ndzi ta fika endzhaka timinetse to ka ti nga talangi.

A ndzi ta swi khoma kahle hikuva loko munhu a tirha ntirho lowu a wu rhandzaku naswona a tlhela a rhandza vanhu, swo fana na ku karhala i swilo leswi a nga swi anakanyeki emiehleketweni ya yena, naswona u pfuna vanhu swi suka embilwini ya yena hikuva rirhandzu leri a nga na rona eka ntirho lowu a wu tirhaka i rikulu, naswona munhu u fanele ku khoma vakhandziyi kahle ku nga languteki leswaku i karhele kumbe i le ka exiyimo xa njhani, munhu u fane a hlamula vanhu kahle na ku va pfuna hi swivutiso leswi va n'wi vutisaka swona hambi ndzi lo karhala a ndzi nga ta va helela mbilu hikuva ndzi rhandza ntirho wa mina naswona ndzi tirha hi ku tiyimisela.

Siku leri hi nga tshama hi teka riendzo dyondzo hi bazi a ku ri bazi ra ka City To City naswona a ri hi tsakisile swinene hikuva endzeni ka rona switulu swa rona a swa ha ri swintshwa, naswona a ku ri bazi leri a ri basile ri tlhelela vatirhi va rona va khoma kahle hina vakhandziyi, bazi leri ri ndzi tsakisile swinene naswona a ri famba hi mpimo lowu va nga wu pima eka patu, a ri nga tsutsumi naswona a va languta leswaku hi tshame kahle kumbe hi khomeke kahle endzeni ka rona, bazi leri a ri na switulu swa kahle ri tlhela ri basa.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva nkama wun'wani vanhu va suka va nga dyanga naswona va va va khome hi ndlala, hi xitalo nimpundzu vanhu va khoma hi ndlala leyi va rhurhumerisaka va nga koti na ku endla nchumu kumbe ku vulavula, ni vona vanhu va fanele ku kuma swakudya eka tindhawu leti va khandziyelaka eka tona mabazi van'wanyana va nwa maphilisi hi minkarhi yin'wanyana leyi va khandziyaka hi yona mabazi, kambe loko vo va va khomise nyoka va kota ku nwa maphilisi ya vona, ni vona swi fanerile leswaku etindhawini leti ku tshamaka mabazi ku xavisiwa kambe va xavisi va fanele va languta leswaku ndhawu yi tshama yi basile naswona a va cukumeteli kun'wana na kun'wana switirhisiwa swa vona.

Va pfuneka swinene hikwalaho ka ku bazi ri khandziya hi vanhu va ku tala naswona vanhu va ku tala loko va karhi va xava swi endla leswaku bindzu ra vona ri kula hikuva mali ya nghena naswona va khandzi yi va bazi va hlayile ku tlula vakhandziyi va mathekisi, naswona laha ku nga na xitichi xa bazi ku na migingiriko ya ku tala siku na siku, bindzu ra vona ra kula hikwalaho ka ku vanhu va xava swinene.

Munhu loko a lava ku dyondzela xihahampfhuka u fanele a ti nyiketela eka tidyondzo ta yena leti a ti hlawulaka exikolweni, ku nga ha va tidyondzo ta metsi na tidyondzo ta physics na tidyondzo ta science, leswaku a ta kota ku fikelela ndzorho wa yena naswona u fanele a langutisa swikolo leswi fambelanaka na va dirayivhi va tifulamachini, u fanele a tiva leswaku u ti tsarisela eka swikolo swihi naswona swikolo swa kona u fanele a endla yini leswaku a kota ku fikelela ku va mudirayivhi wa xihahampfhuka.

Vanhu lava endlaku mapatu va fanele va endla leswaku ma tiya naswona va fanele va tirhisa switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka leswaku patu ri tiya naswona ku fanele ku va vanhu lava nga na ntokoto na vutivi wa swa mapatu, naswona ku fanele ku va ku ri vanhu lava nga tiva leswaku loko ku na mpfula mapatu ya vona a ma tshami mati naswona mati lama a ma fiki ma onha eka tindhawu ta vona, hikwalaho ka ku va va karhi va tiva leswaku xikontiri xa vona lexi va nga xi tirhisa i xikontiri lexi nga tiya naswona va na ntokoto eka mhaka ya vona ya matirhelo loko va ha endla xikontiri xa vona, va fane va endla ntirho hi ku tshembeka na ku hetiseka va nga tirhisi tindlela ta ku olova na ku chipa hikwalaho ka ku xikontiri xa vona xi nge tiyi.

Vachayeri va tilori lava fambisaka tinhundzu hi xitalo vuchayeri bya vona a byi kahle naswona a byi le ka xiyimo xa kahle hikwalaho ka ku va va va karhele a va ti nyiki nkarhi wa ku wisa, va va va langutele leswaku va lava ku fikisa swi rhwariwa leswi va nga swi rhwala hi siku ro karhi naswona a va kumi nkarhi wa ku wisa hi xitalo a va tleli ngopfu, naswona va dirayivha ku kondza rixa laha swi tikiselaka ku vona ka vona na miehleketo ya vona, vachayeri va tilori a va dirayivhi kahle emapatwini hikwalaho ka ku a va kumi nkarhi wa ku wisa kumbe vona a va ti nyiki nkarhi wa ku wisa.

A ni ta tirhisa tiraka hikwalaho ka ku a yi teki nkarhi naswona yi famba eka magondzo lama ni kotaka ku vona leswaku vuhlayiseki bya yena byi kona, kambe hi xitimela xitimela xi teka nkarhi naswona xi famba hi hi hi ndlela ya le hansi.

Hi xitalo hi makhisimusi vanhu va va va karhi va tsake ngopfu naswona va va va karhi va jahile leswaku va fanele va fika ekaya hi nkarhi ku ta vona maxaka ya vona, va va va tirhisa na switswotswi hi ndlela ya le henhla hi swona swi endlaka tinghozi to tala emagondzweni hikwalaho ka ku vanhu vo tala va tirhisa switsotswi naswona a va languti milawu ya le patwini loko va karhi va chayela, vanhu vo tala hi minkarhi ya makhisimusi va tsaka swinene naswona va va va jahe ku fika emakaya leswaku va ta voniwa hi maxaka ya vona, va va va karhi va tirhisa na switsotswi leswaku va ta fika va tsakile kumbe ku ti tsakisa leswi endlaka tinghozi to tala emapatwini.

Swihahampfhuka swi na mpimelo eka mindzwalo ya wena, mindzwalo ya wena a yi fanelanga ku hundza twenty-three KG naswona eka mindzwalo leyi i nga na yona loko ndzhwalo wa wena wo hundza u fanele u hakela ntsengo wo karhi, eka swihahampfhuka a va lavi mindzwalo ya ku tala naswona u fanele u va na ndzhwalo wa nhlayo leyi va nga pima yona leswaku a yi hundzisiwi.